Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane, re ne re le kwa difofaneng tse di be di dirisiwa kgale kgale mme, ke ne ke tshogile mme morago ga nako ke ne ke thabile ka gonne, ne e le la ntlha ke palama sefofane.

Go ya ka nna nka rata go palama sefofane sa Emirates. Sefofane sela se na le dilwana di le dintsi, fa o se palamile ga go tlhokege ge selo o ba le sengwe le sengwe ka fa gare ga sefofane sela, nka rata go se palama go ya ko UK kgotsa USA.

Mo toropong e ke dulang mo go yona, tiriso ya dibese e bonolo go gaisa tiriso ya ditekisi ka gonne, dibese tsa mo ga di senye nako mme ga di emelane fa e o fetile e o fetile, mme dibese tse di le moo ke tse dintsi ka mefutafuta. Toropo 'ngwe le 'ngwe kwa babereki ba yang gone e na le dibese tsa yone.

Ke gore, fa o reka karata e e botlhale ba batla go itse gore, tekeye e o e rekang ke ya bese efe, nomoro efe ke moo bothata bo simololang mo teng ka fao o sa tsebeng gore, leina la bese eo ke efe kgotsa nomoro ya yona ke efe.

Bakgweetsi ba le bantsi ba mo dibeseng ba na le molemo, ba thusana ka dilo di le dintsi. Bangwe ge o ka lebala sekhwama sa gago fa o bo ya tirong o tlo se kry-a, kgotsa wa wesa tekete ya gago ya bese ba tla go neya yone, mme ba thusana le ka moo ga re re o lebetse tekete ya gago ya bese, bangwe ba ka go ntshetsa madi ba go duelela gore o palame bese.

Badiri ba le bantsi ba latelwa ka ntlha ya strike sa dibese, mme fa ba latetswe ko meberekong ya bone ba ba naya di-late notice, mme di-late notice tseo ga di ka fitlha nomoro e itseng ba kobiwa ko tirong.

Gore dibese di tsamaye ka dinako ka lebaka la gore, babereki ga reye meberekong ka nako e le nngwe, bangwe ba kena ka four, bangwe ba kena ka five re kena ka diura tsa go fapa-fapana. Mme dibese di le dintsi tsa nako e ya morago ga diura tsa botlhano di a tlala go fitlhela gore motho a eme ka dinao mme e a utlwisisega, ya tlhaloganyega ka gonne nna ke le monamedi ke tshwanetse gore ke palame bese ka nako e itseng gore ke gore ke se ke ka ema ka dinao ka mogare ga bese, a se phoso ya rre o a kgweetsang bese tla be e le phoso ya me.